Ngingadizayina i-sound songs, idivayizi ehlakaniphile echapha ukungcolisa komsindo wasemadolobheni enikeza izincomo ezicondene nawe futhi ikhuthaze izixazululo ezicutshwa umphakathi.

Umngani wami ukhethe i-WhatsApp esikhundleni socingo ngenxa yokukhathazeka ngokuthengeka. Uma kubekwa umehluko wezindleko phakathi kwamanani ezincingo amazwe namazwe kanye nezindleko zedatha. Lokhu okwenziwayo kwangifundisa ukucabangela imithelelo yezemali ekukhetheni okuxhumana, Okungenza ngichaphele kakhulu ekusebenziseni izinhlelo zokusebenza zemilayezo ezindabeni ezingaphuthumi, kanye nokubiza izingxoxo ezicindezelayo.

Njengenciko ngingakha okuqukethwe okuvusa amadlingozi ngokugxila kumagugu amasiko. Ubulungiswa bezenhlalo nezindaba zomuntu siqu. Ngisebenzisa izinhlobo ezinjengokuxoxa indaba namagama akhulunywayo. Kuyilapho ngiyiciniso futhi ngiheha.

UMandeliya ubengeneme ngohlelo lwethu lwezingxoxo olusha lwasendaweni oluthi community connect. Ngangidlalela izinto ezimkhathazayo, ngivume imizwa yakhe futhi ngichaze nemigomo yohlelo, Ngingaxokomisa izicephu ezithile noma izingxenye ezingase zimkhathazelise futhi ngimmeme ukuthi abelane nemicabango yakhe ngezicephu ezizayo. Ngihlose ukukhombisa ukubaluleka kohlelo emphakathini.

I-hip hop ibonakala ngokugeleza kwesigidi kanye ne-MCN. Umculo we-electronic-i ngama-synthenizer, namabhithi aphinda phindane. Nomculo we-classic nezinsimbi ze-acoustics nokuvumelana okuyinkimbinkimbi. Uhlobo ngalunye lunezici ezihlukene ezihlukile ezilihlukanisayo.